Ayi a ndzi nga ta titwa hi ndlela ya kahle. Nakona, a ndzi ta titwa ni nga ha ri munhu loyi a tsakelaka ntlangu wa bolo.

Hambi wo famba enkoveni lundza ri ta vonaka. Lexi xi dyondzisa munhu ku ri a nga endli swilo a tumberile a ti byela ku ri a nga voniwi, swi ta tiveka.

Ndzi vona ingaku a yi na dyondzo, hikuva a ya ha fani na ya khale. Leswi swilo swi endlisiwa swona sweswo swi cincile ngopfu aka endlelo leri a ri ri kona ra khale.

U nga kuma vanhu lava va tirhaka ku hamba va cheka ta tona tindhawu leti ta mitlangu. Hi minkarhi leyi yi nga hlweliki kumbe endzhaku ka tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu ku chekiwa.

A ndzi ri na khume wa malembe loko ndzi sungula ku tsakela ntlangu wa bolo ya milenge naswona na yi kota ku yi tlanga.

Ina hikuva ku mitlangu yo tala u hlangana na vanhu lava u nga tiveki naswona mi nga endla vunghana bya kahle ku ya hi ntlangu lowu mi wu tlangaka hi nkarhi wolowo.

Ya dyondzisa ku ri munhu a kota ku amukela, kumbe tivana na vanhu vo tala hi nkarhi wun'we. Swi tlhela swi endla ku munhu a dyondza ku munhu ku a hanya na yena a nga fanelangi a va karhi ka xiyimo lexi yena a nga xi tolovela. Naswona munhu hambi a nga ri hi ndlela leyi hi n'wi vonisaka xiswona, kumbe leswi hi n'wi tirhisaka xiswona wa amukeleka.

Amabokoboko, Springboks, Bafana Bafana na the Proteas.

Ku tirhisana hi swona swa kahle nakona laha ka xipano lexi, a wu fanelanga u va u ri munhu loyi a nga koteki ku tirhisana na vanhu. U fanele u va u ri munhu loyi a tirhisanaka na vanhu naswona a va a ti byele ku u lava ku dyondza no tirhisana na van'wana.

Loko u tlanga mitlangu u hlangana na vanhu vo tala, hi nkarhi wuntsongo naswona swi ku endla leswaku u va u nga nyumi, u nga vi na tingana.

I ku loko u ri munhu a swi bihangi ku tirhisana na vanhu. Nakona u langute ku vanhu na vona va ku tirhisa kuyini. Swi nga ku pfuna hi tindlela to hambanahambana.

I ku tivelana na ku tshembana, na ku vona ku munhu loyi u nga na yena u nga kota njhani ku u va na yena ku ya mahlweni ku ya hi ku va a ku hleketelela na ku ya mahlweni.

I bolo. I bolo ya milenge.

Ndzi nga va komba hi ntlangu wa bolo ku ri vanhu va holova kambe va tlhela va va swin'we loko ntlangu wu ta va wu chayile. Naswona ntlangu wa bolo wu endla leswaku vanhu va tivana from ka ku va nga si tshama va hlangana, va hlangana hi siku leri va tlangaka hi rona kambe va tlhela va va vanghana.

I ku va na rihanyo ra kahle na ku va na miri lowu wu nga ta pfuka wu nga ku tikiselangi ku hanyeni.

Ntlangu wa ti-olympic, wa vutiolori hi wona wu nga n'wi hatliselaka.

I ntirhisano na vutlhari. Vutlhari na ntirhisano hi swona dyondzo eka xitori xexo.

Ndzi nga va kombisa hi ku ya hi vutivi lebyi ndzi nga na byona bya miehleketo ku ri miehleketo, yi tirhisa ku yini nakona ndzi tirhisa lava va pfunekeke hi vutiolori.

Ndzi nga n'wi nyika swa kahle hi wona, ndzi siya swo ka swi nga ri kahle. Ndzi n'wi endla leswaku a tshemba ku ntlangu lowu a ku na un'wana lowu wu rhangaka emahlweni.

I ku, swi nga tshuka swi khumbe battery ya foni.

Swi njhani ku tlanga bolo eka xipano lexi u xi tlangelaka naswona ntshikelelo lowu u nga na wona hi wihi?

Mitlangu ya timovha hi yona ya kahle eka vana.

Loko ndzi n'wi tivaka i Kagiso Rabada. Ndzi tiva leswaku i muhoxi wa bolo ya cricket wa ndhuma, naswona i na ku ku tiyimisela a ri munhu wa ntima.

Ndzi vona ingaku swi nga ni pfuna hi ndlela ya ku, ku ya hi vutivi bya mina ku fika sweswi, ndzi tiva ku munhu loko a tlanga swa mitlangu a endla vutiolori mavabyi lama ma nga n'wi khumbeke a ma talanga ngopfu. Naswona loko u ri karhi u juluka u ri na vuvabyi bya chukele, swi endla leswaku chukele ra wena ri va ka xiyimo lexi ri kotaku ku ri ri tshegeka ri nga vi hi le ra .

I ku tiyimisela na ku vanhu vantima va na matimba ku tlula vanhu va nhlonge yo basa. wu tlangaka wu lava matimba.

Xi hetelele hi lembe ra twenty ten, laha xi nga kota ku tlanga hikuva a ntlangu lowu a wu tlangeriwa kona laha.

U nga ti kuma u kha u endla leswi va swi vitanaka ku tsutsuma eswitarateni hambi ku ri lomu etigirawundini u endla vutiolori. U nga ti kuma u karhi u tlanga mitlangu yo fana na yona bolo ya milenge, hikuva na kona ka tsutsumiwa. Timasele ta miri ta swi kota ku ti ti ti ti ti cina ti ti ti ti ti ti lulamisela ti ra kahle.

Ndzi hleketa leswaku swi nga olovisa swi endla na ku rihanyo ra vona ri va kahle. Vuhlayiseki na byona byi nga va va nga va va hlayisekile hikuva loko va ri endhawini ha tiva leswaku xikongomelo xa vona i xin'we. Handle ka ku loko van'wani va nga ri kona a yi tivi ku va nga ku hleketeni ku swi endla ku nga va ku ri yini. Loko va hlangane ndhawu yin'we, va ti olola, va va na rihanyo ra kahle, hi tlhela hi tiva leswaku va hlayisekile a ku na lexi nga ta humelela xo biha hi vona.

Tanihi va yimela ku tivisa, ndzi nga va tivisa hi ndlela ya ku ni va kombisa vu kahle, na vu hetisekisi bya vutiolori, xikulu vubihi bya vugevenga. Ndzi ri karhi va nyika swikombiso ndzi va byela ndzi tshikelela ka vukahle na vubihi bya vugevenga. Vugevenga byi.

U fanele u va u teka bolo, u kuma ndhawu leyi nga pfuleka, u ti lulamisela hi leswi u ya ku u ya tlanga swona, ku ya hi ku u le ka xiyimo xi yihi xa ntlangu leswi va swi vitanaka ti-position. U ti lulamisela eka ntlangu lowu lavaka ku ya tlanga wona hi ku ti hi ku ti olola milenge, mavoko, na xifuva, u nga karhali.

Bolo ya milenge. Ku na ku u langa team leyi nga ta wina, ku ri ku ta humelela yini hi wona ntlangu wa kona u gembula.

Ndzi nga tsakela ku vona ku tlangiwa bolo ya milenge, ku tsutsuma ndzi nga tsakela ku vona netball na basketball. Hikokwalaho mitlangu yeleyo hi yona leyi yi nga kotaka hi mani na mani. Munhu yaloye loko o va a tinyiketela a nga swi kota ku yi tlanga naswona a yi lavi switirhisiwa swo tala leswi nga lavaka mali.

Ni tiva tifono inthanete ya tifono hi yona ndlela kumbe tirhisa laptop.

U nga titoloveta ku tshama u ri ku tlangeni leswi hi nga swi vitanaka ku practice hi masiku kumbe hi mikarhi yo landzelelana.

Ina, loko ho teka matihlo ma hina hi tele hi languta eka yona yi nga tshuka yi ve ntlangu lowukulu lowu landzeleriweke.

Ni nga va endlela kumbe ku va hehla nandzu wa defamition of character nakona i na ku lava swikombiso leswi kombaka ku mina ni endlile leswi va swi va ni hehlaka hi swona.

A va khomeki kahle a ku na a nga kona munhu loyi a nga ta endla xilo a tsaka hi ku vona loko xi nga tirhisiwi hi ndlela yo hetiseka.

Ni nga ta na ndlela leyi nga ku pfunaka ku antswisa yona ntirho wa wena na ku languta ku vanhu va lava yini.

Tinyike nkarhi u teka nkarhi hinkwawo lowu nga na wona wu nyika bindzu naswona u tifambisela rona hi wexe.

Ku na pulatifomo leyi va yi vitanaka ku i kwalano online gaming hi yona leyi ni yi tivaka ku ya swi kota.

A nga ya kona eka inthanete eka tipulatifomo leswaku a navetisa vanhu va vona bindzu ra yena hi masiku hinkwawo.

Inthanete hi yin'wani ya tindlela u ya ka inthanete u teka swithombe u swi vekela u tsala na vuxokoxoko bya swilo swa wena hinkwabyo.

Va nga tirhisa vanghana va yena tanihi ndlela yo kurisa bindzu ra yena no tivisa vanhu.

A nga tirhisa WhatsApp na yona Facebook for ku endla swilo swa yena swi va kahle no tiveka.

A xavisi kona ka Facebook na le ka YouTube hi yona ndlela ya kahle yo xavisa swithombe.

Ti-brand ti tikuma ti influencer va va nyika mali for ku endla ku vitana ti-customer ti-influencer ti tisa ti-customer eka ti-brand so mali yi ya masayiti mambirhi.

Swihangalasamahungu swa thelevixini na swa xiyanimoya.

I ku va ku endliwa leswaku vuhlayiseki bya vanhu byi va byi ri bya xiyimo xe le henhla.

Mabindzu ya le Afrika-Dzonga ma va ma pfukile naswona van'wamabindzu va endla mali yo tala leyi va yi kumaka eka vapfhumba.

Va fanele va endla leswaku tindhawu to tlela ta vatlangi kona switediyamu naswona swi ti lunghisiwile ritlangi ra kona hi le ra kahle naswona ri tsemiwa hi ndlela yo fanela.

I ku khomisana naswona no tiva leswaku u ya fika vanhu vangani lava va lavaka vukorhokeri byihi.

Yi cincile swilo swo tala hi nga vula ku i mbuyelo wa kahle hikuva vanhu vo tala va kumile mitirho tindhawu to tala ti hluvukile.

Ina, hikuva endzhaku ka ku va mitlangu ya twenty ten yi vile kona laha matiko man'wana a ma ha languti Afrika-Dzonga ma yi langutela ehansi.

I ku pfunana naswona va langutisa na swihoxo va kota no lunghisana laha swi nga onhaka.

Yi vuyeriwa hikuva mabindzu hinkwawo ma ta va ma ri na vaxavi tindhawu hinkwato to tlela ti ta va ti ri na vanhu vo etlela.

Swi endle leswaku tiikhonomi ya tindhawu teto yi va leyi yi va ku ya xiyimo xa le henhla ku tlurisa.

I ku tikuma va thorile vanhu vo hlayanyana vo chekisisa ku ndhawu yi tshama yi basile naswona ya languteka no ka yi nga tisi mavabyi eka vanhu.

I ku tikuma va endla mabindzu ya vona hi ndlela leyi vo ka va nga tolovelangiki hi yona naswona swilo a swi famba hi ku hatlisa.

Eka thenisi ku antswa ku ve kona endzhaku ka loko va vona ku ri ku ta va na ntikelo hi tlhelo ra vona.